Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke itumetse tota, ebile ke le motlotlo ke ne ke fofela kwa lefelong la Durban ke ya go bona lewatle.

Toro ya me ke go pagama sefofane sa Fly SA batho ba le ba bangwe ba tshaba go pagama sefofane ka gonne ba na le phobia ya bolelele, batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa godimo le go palama godimo ka gore o fitlhela gona le batho ba ba tshabang go pagama sefofane ka gonne maikutlo a sa dulesega.

Fa o batla go pagama sefofane o ya kwa nageng ya Nigeria o tshwanela gore o reke tekete ya go ya kwa nageng eo, fa o tsena kwa boemelafofane mo nageng ya rona go ya kwa nageng ya Nigeria o tshwanela gore o eme kwa ya di fofaneng tse di yang go fofela kwa nageng ya Nigeria. Mme fa o fitlha ko Nigeria kwa boemela fofane ba kwa Nigeria o tshwanela gore eme ko section-eng ya batho ba ba tswang ba le kwa nageng ya rena go ya kwa Nigeria mo bo emela fofaneng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya rona e ntle tota, ebile ke rata gore dibese ka mokgwa di tsamayang ka one batho ba kgona go boloka le madi a le mantsi, ka gonne ga go palama tekesi le fa go palama dibese ga go tshwane dibese tlhwatlhwa ya tsona e kwa tlase.

Mathata a ke kopaneng le one fa ke leka go dirisa a go reka karata e e botlhale ke gore, ka dinako tse dingwe go nna thata go itekanya karata e dirisiwang ka teng, segolobogolo fa o sa itse o e dirise. Go ka nna le bothata jwa go bona mafelo a rekisang le a tlatsang karata eno mme seo se ka senya nako fa o tshwanetse go ya kgakala go e reka, gape fa a karata e senya kgotsa e latlhega go ka nna thata go kgutlisa madi a mo teng. Mo godimo ga moo mathata thekenoloji jaaka screen-e se se karata sentle a ka dira gore o palelwe ke go tsena mo dibeseng ka nako.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa a na le bokgoni jwa go kgweetsa ka kelothoko a itse melao ya tsela le go tsenya polokesego ya bapalami pele. Mokgweetsi yo o molemo o tshwanetse go nna le bopelokgale, bopelotelele le maitshwaro a mantle fa a buisana le bapalami bakgweetsi ba dibese ba thusa thata mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong ka go netefatsa gore dibese di goroga ka nako ba tsamaisa leeto ka tshireletso, mme ba dira gore bapalami ba utlwe ba sireletsegile le ba itumelela loeto. Fa mokgweetsi a na le maitshwaro a a siameng leeto le nna le khutshwane le senang mathata.

Dikotsi tse di ka diragang fa gona le strike, pharakano mo ditseleng ka ntlha ya gore batho ba leka go batlana le dipalangwa tse dingwe, mme seo se ka ba ka tsa dikoloi gape batho ba ka diega go fitlha mo ditulong tsa bone go baka go latlhega ga nako di ditiro batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata ka gonne ba tshwanetse go batla ditsela tse dingwe tsa go tsamaya tse di ka nnang di le boima kgotsa di le theko e kwa godimo.